Ingaba licebo elihle kakhulu elo ukuba azithengele ibhayisekile kwenzele ngamanye amaxesha kufune ngamanye amaxesha uye ulibaziseke kakhulu ekugcwaleni kwetekisi ngoba imoto ngamanye amaxesha iye ingafuni ukuhamba ingekagcwali abantu bengekagcwali abantu. Leyo into iye abantu ibenze babe leyithi emisebenzini. Kwaye ibaluleke kakhulu ukuba naxa egqibile ukusebenza avele athathe ibhayisekile yakhe agoduke angabe elinda imoto ahambe ayokhangela iimoto ezigodukayo. Enye into efuneke eyenzile funeka aqaphele endleleni ahambe kakuhle endleleni, kwenzele angazofumana iingozi zeemoto atshayiswe ziimoto. Funeka aqaphele kakhulu xa esendleleni. Yona ibhayisekile ingamnceda kakhulu.

Abaqhubi beeteksi into abanoyenza ekunciphiseni umsindo nokuxambulisana endleleni kukuba mabaqhube kakuhle endleleni, mabangathi xa bengasemva bafune utsekelela iimoto ezingaphambili. Kwaye mabebe nembeko endleleni, indlela inemithetho. Mabalandele imithetho yendlela kwaye bayithobele bathobele nabanye abaqhubi abasendleleni, bayazi ukuba wonke umntu osendleleni ungxamile uyafuna ukukhawuleza afike kule ndawo aya kuyo. Ayingabo bodwa abantu abangxamileyo abafuna ufika kule ndawo baya, wonke umntu nendawo aya kuyo anqwenela ukufika kwangexesha kuyo.

Ayingombono omhle xa usebenzisa iimoto zikawonke-wonke ukuya edolophini ngoba iprem xa usiya, xa ukhwela iteksi, iprem ayizubanayo indawo yokuhlala emotweni ngoba abantu baba nemithwalo kwaye imithwalo bayibeka apha epaseyijini le wena uzowufuna ubeka kuyo iprem. Abantu abazukwazi ukubeka imithwalo yabo. So, koko kuthetha ukuthi ukuphatha iprem usiya edolophini usebenza imoto kawonke-wonke ayilocebo lihle, ayonto ilungileyo ngoba uza kusokola indawo yokuyibeka.

Into endinoyenza ekuphuculeni ubomi bonooteksi kukuba mabahloniphane kwaye banikane amaxesha woba ngexesha elithile ngulo unoteksi ozowuphuma erenkini, ngulona ozothi ngoku, ngulona ozothi ngoku. Kwaye oonoteksi mabangahlali erenkini mabakhe bazula-zule nalapha edolophini bakhangele abantu abagodukayo ngoba ngamanye amaxesha abantu baye kube nzima ukuhamba bayofika erenkini bakhwele amaphela iimoto ezi ezincinci abantu baziqhubayo bahambe behayikha iimoto bangakhange bayofika erenkini.

Into endinokuyicebisa kukuba oonoteksi mabahloniphane, okokuqala, kwaye banikane amathuba woba ngoku lixesha likabani ukuthatha abantu, ngoku lixesha likabani. Kwaye mabangasoloko behleli erenkini belindele abantu. Ngamanye amaxesha abantu kuba nzima ukuba mabahambe bayofika erenkini. Baye baye bahayikhe ezi moto zihayikhisayo zincinci bakhwele zona bangayofika erenkini.

Into enokunobangela kube nzima ukuqhuba imoto encinci ezilalini kukuba iindlela zasezilalini zimbi. Iindlela zasezilalini xa kunethayo kuba manzi kungakwazi nokuhambeka ungatshona nasedakeni kwaye iindlela zasezilalini zimbi zinamatye, amavili akho angagqabhuka ngenxa yendlela yasezilalini.